Mmuso wa lehae wa Ekhuruleni moo nna ke dulang teng, o na le seabo se seholo bakeng sa ho thusa batjha haholo papading ya bolo ba banyenyane. Ke bona ho na le dihlotshwana tse mmalwa tsa bana ba banyenyane ba ka tlase ho dilemo tse leshome le metso e mehlano, tse ka tlase ho leshome le metso e mmedi, le tse ka tlase ho dilemo tse leshome. Be leng hore ba ba tshehetsa ka papadi ya bolo ya maoto, e nngwe ya dintho tse ntle ka mmuso wa rona wa se lehae wa Ekhuruleni, o tshehetsa papadi ya maoto ya ba basadi, e leng ntho e kgolo. Ho na le bo ausi bo mme ba batjha be leng hore ba tsamaya di-coaching clinic kapa di-clinic tsa boikotliso bakeng sa bakwetlisi ba papadi ya bolo ya bo mme, eo ke ntho e ntle haholo. Mme ke bona e le hore e tlisa diphethoho tse kgolo bakeng sa batjha ba basadi be leng hore ba na le bokamoso bo boholo ka pele ho bona.

Papadi ya ditebele mona Afrika Borwa e ka matlafatswa ha feela ho ka qalwa fatshe mo batjha ba leng teng. Nakong ya kgale ha rona re ne ntse re tla re hola, ho no ho e na le di-club kapa dihlopha tsa ditebele mme e ne le hore bana ba banyenyane ba ne ba qala ho bapala papadi ya ditebele teng. Ke papadi e ratwang haholo mme re tseba dilwani tse matla tsa ditebele tse ileng tsa hlahiswa ke naha ena ya Afrika Borwa. Keng se ka etsang hore ditebele di hule batho ba tswang mose? Ke tshehetso ya ditjhelete, di-company tse kgolo ha di ke tsa tsetela haholo ho tshehetsa ntjhafatso le ntlafatso ya ditebele ho tloha bonyaneng baneng ba banyenyane haholo jwang ba tlohang dikolong tsa primary. E ka thusa haholo hore batho ba ka ntle ba bone ho hlaha bo mampodi ba naha ya Afrika Borwa hore Afrika Borwa e tle e tsebahale lefatshe lohle.

Ka nako ya Mohope ya Lefatshe ho na le dintho tse kabang tse pedi kapa tse tharo tse ke di hopolang tse ntle e bileng diphethoho. Ya pele ke kaho ya di-tadium, di-stadium tse ileng tsa hauwa Nelson Mandela Bay, tse di ka reng Peter Mokaba, di-tadium tse leng hore tse ka reng ke FNB, di ile tsa lokiswa tsa auwa ya ba di-tadium tse ntle haholo, e leng ntho e ne re hloka. Ya bobedi e ntle e leng phetoho e kgolo, ditsela di ile tsa lokiswa. Sepolesa se ile sa sebetsa ho lwantshana le bonokwane le bo kebekwa, mme dintho tsohle di ile tsa bonahala ha di tsamaea hantle. Ya boraro e kileng ka bona e le nthla e kgolo haholo. Ke kopane eo ma-Afrika Borwa a na na le yona ha o bua ntlheng ya Mohope wa Lefatshe. Batho bohle ba ne ba le mmoho bana ba bina pina e le ngwe, ba thabetse ho bona dihlopha tsa matjhaba di tlile di kopane South Africa, ee e bile nako e ntle haholo e molemo bakeng sa naha ya rona.